Yize ungeke ukwazi ukubeka ukuthi kungaba izinga lemfundo lemfundo ongaba nalo engaba mhlawumbe u-matric, noma uthi u-grade five noma yini, cha, cha. Kepha-ke ilento le u-online gaming uyakhona ungakwazi, ungakhona ukufunda, ufunde nje uphume, ukwazi ukuthola umsebenzi umuqeda lapho. Ngoba khona le midlalo izingane ezidlalayo manje ezikwazi ukufundiswa ukuthi okay, usuvula i-python programming language usuyakwazi ukuthi from la, ukwazi ukwenza izinto utshele ukuthi leyo programme ukuthi yenze yenze enye igemu , engangena nako-play station noma uy'tshele ukuthi yenze ama-database izinto ey'njalo. So, ungakwazi ukuthi ufunde, ufunde nje, ube ne-skill esikwazi ukuthi sikuyise phambili. Ngiyabonga.

Likhulu kabi iqhaza abalidlalayo ngisho nje noma ngabe bengazi mhlambe emalokishini noma ezindaweni ey'semaphandleni bona mathupha bezothuthukisa iy'ngane. Ukuthi nje iy'ngane ziyababona kumabonakude bedlala. Lokho nje kudlala iqhaza elikhulu kabi enganeni because lapho izofika ithi eyi, nami ngingathanda ukuthi ngibe laphana ngibe sengidlala ngibonakale kumabonakude, ngibe nje ngiy'phumela khona la emaphandleni noma la elokishini. So, lokhu kuyayigqugquzela iy'ngane ukuthi hhayi bo ngingakwazi nangu umuntu omnyama onjengami ukumabonakude udlala ibhola nami yini engihlulayo. Yabo?

Into enhle ngezemidlalo noma ngamaqembu. Noma angithi ngemidlalo edlalwayo ey'koleni ukuthi ubona amakhono amaningi, or amakhono amaningi ey'ngane ayavela. So, noma kungenzeka nje ukuthi leyongane, ingane thizeni ayikwazi ukudlala lelo, lowo mdlalo lowo asithi ibhola sithi awukwazi ukudlala ibhola. Kepha-ke ungatholukuthi asithi intombazane ingaba i-cheerleader enhle kabi. Or noma ungatholukuthi nje lowo muntu loyo uyakwazi uku-organizer abantu ukuthi beze bazo-supporter . Noma ungatholukuthi angawumuntu nje owumsakazi, angaba umsakazi omuhle kabi asakaze nje khona lapho. Kungavele nje amakhono amaningi kabi. Ngiyabonga.

Ngingasho nje ukuthi yombili lemidlalo mihle ngokuthi igcina abantu bey'vocavoca. Bobabili nje ngathi bobabili abadlali bale mdlalo bayabantu aba-highly highly fit. Ba-fit ngendlela emangazayo. Kepha-ke zikhona izinto engingasho ukuthi zikhona ngapha kukubhukuda ezingekho ngapha ebholeni likanobhutshuzwayo. Ebholeni ngasho ukuthi into enhle eyodwa enkulu engiyibonayo or oyifundayo uma udlala lona ibhola yikho ukuthi ufunda ukuba seqenjini, wazi ukuthi hhayi awuwedwa la. Noma kungathiwa ikhono lakho lingakanani awuwini wedwa, awukori igoli uwedwa. Uyalidinga ozakwenu la ukuthi nisebenzisane nabo. Kepha-ke ngapha kukubhukuda hhayi isikhathi esiningi usuke uwedwa suke kuwena, namanzi nje . Ngiyabonga.

Yebo sikhona isikhathi lana engasebenzisa khona imidlalo ukuze nginqobe isimo enganginaso ngazithola zikhishiwe esikoleni. Ngangisenyuvesi thizeni khona la eMzansi. Into eyenzeka kwawukuthi angiphasanga kahle manje bangixosha kwamele ngibuyele ekhaya kunalokho bese ngibona ngathi ngisahluleki. Izinto zingangihameli kahle nozakwethu ngibona izimpilo zabo ziqhubeka sebeqala bethola imisebenzi, izinto zibahambela kahle. Mina ngiy'hlalele ekhaya ngathola ukuthi kukhona indawo khona laphayana eyihholo langakithi babedlala umkhalambazo, phecelezi ikalati nje iwona umkhalambazo owangisiza ukuthi ngiphume kuleso isimo leso somqondo engangikusona ngaphuma ngakwazi ukuthi ngibuyele futhi esikoleni ngithole umsebenzi osile ngenxa ngenxa yawo umkhalambazo. Ngiyabonga.

Uma kunento ebalulekile umuntu omusha okumele ukuthi kumele abe neqiniso kuwena, azazi ukuthi uwubani yini ayimelayo and nokuthi futhi ufisa ukuyaphi. Manje uma uzohambisana nomoya nje wangaleso sikhathi ewu uyoyithola usendaweni la ongafisi ukuba khona. Kubaluleke nje ukuthi nje lowo muntu omusha azazi ukuthi uwuba, azazi ukuthi yena umelani, azazi nokuthi yena ufuna ukuyaphi. Ngiyabonga.